Kwibhasi nganye kubekho abaqhubi ababini ukwenzela ukuba bazokutshintshana baphumzane apha endleleni.

Buyela back emva endlini ndiyophumla ngoba lide kakhulu ixesha endizalihlala xa ndinothi ndilinde le nqwelomoya ihambe. Ngoko ke ndingabuyela back endlini ndikhabe ndiyokwenza ezinye izinto. Xa ixesha lisondele lokuba inqwelomoya ihambe, ndiphinde ndibuyele kwi-airport.

Iinto zenziwa ngabaqhubi beemoto abangalandeliyo imithetho yendlela kakhulu. Abaqhubi abangalandeli imithetho yendlela ngabona bantu benza iingozi zeemoto zibe ninzi ezindleleni. Kulandele iindlela ezingekho semgangathweni olungileyo kanye nee-traffic lights ezingasebenziyo.

Ngoko ke abanye oonoteksi bafuna ibhatalelwe.

Izazisi zendlela kwiindawo ezifanelekileyo nalapho abahambi ngeenyawo abanqumla khona. Nokufakela izibane apha endleleni ukwenzela xa kumnyama abahambi ngeenyawo babonakale.

Ekhuselekileyo nguloliwe. Uloliwe uhamba endleleni yakhe yedwa, esiporweni, akho mphithizelo kwisporo esihamba uloliwe. Kodwa iteksi yona ihamba endleleni ehamba iimoto eziziintlobontlobo ezininzi, ngoko ke maninzi amathuba woba ingadibana nengozi endleleni.

Nilungise le mpazamo niyenzileyo ngoba ngoku nindifake kwinqwelomoya erongo. Ngoko ndicela ke nilungise impazamo yenu ngoba ingxamisekisile nale nto ndinoyenza eRhawutini. Ayompazamo yam yimpazamo yenu, ngoko ke ndiyanicela ukuthi niyilungise.

Ewe, ziyabachaphazela abaqhubi iindlela ezingagangathwayo ngoba iimoto zabo zisoloko zimoshakala. Ngoko ke ziyabatyabula kakhulu epokothweni ngoba kufuneka besebenzise imali ephuma kubo xa beyolungisa ezi moto zimoshwe ziindlela ezingagangathwanga.

Ndingaxhalaba kakhulu kodwa ke ndingathetha nomqhubi webhasi leyo ukuthi noko makehlise isantya sebhasi ehamba ngaso asingxamanga, ngoba ngoku ubeka ubomi bethu esichengeni. Sisingafiki ngoku nakule ndawo siya kuyo ngoba kaloku ubalekisa ibhasi ngesantya esiphezulu.

Kumqhubi weteksi ukuba yimalini ebhatalwayo eteksini.

iteksi, ndimxelela kakuhle ukuba itshintshi yam iyashota makajonge itshintshi, imali yakhe bekufanele uba uyifumene eteksini ukuba ayikho ngaphezulu na.

Iinjongo toll gates ibikukuqokelela imali zokulungisa iindlela zalapha eMzantsi Afrika. Kodwa ngoku andisayazi ngoba iindlela zalapha eMzantsi Afrika azilungiswa tu azihoywa, nazi ii-traffic lights zingasebenzi.

Umntakwam kwethu ndingamcebisa ukuthi angakhe athenge ibhayisikili ngoba soze akhuseleke tu ezindleleni. Ndingamnqanda ukuba angathengi ibhayisikili tu.

Iibhasi ezihamba imigama emide kufuneka ibe ngabaqhubi ababini bamane betshintshiselana ngokuqhuba. Xa omnye ediniwe eqhubile mhlawumbi iyure, kwiyure elandelayo ibe ngomnye. Kwaye funeke iibhasi zimane, imane isima apha endleleni noba yi-fifteen minutes break after loo yure and half or after i-two hours xa kuzawuqhuba omnye umqhubi.